U ya nga kuvhonele kwanga fhethu hune ho no limiwa a hu tsireledziwe nga u sa dovha u lima henefho fhethu, zwi tshi konadzea u lime nga thungo hanefho kana u tendele u thome u khwaṱhe, u kone u ḓovha u lime, hezwo zwi ḓo tsireledza mavu a dzula a kwawo.

Musi hu zwifhinga zwa u kaṋa, a ri vhone uri khaṋo yoṱhe yo lugela u kaṋiwa nahone fhethu hune ha khou tea u kaṋiwa hone ho tsireledzea, a hu na ḓaka lune hu a kona uri vhakaṋe vha kaṋe zwavhuḓi. U ya nga nne ndi hokwo kuhumbulele kwanga.

Kha ikonomi ya Afrika Tshipembe ndimo ya Rooibos i na vhundeme vhunga i tshi ḓo sikela vhathu mishumo na u hudza ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe sa musi ri tshi ḓo vha ri khou rengisela vha maṅwe mashango ndimo ya Rooibos ine ra ḓo vha ri khou i lima.

Sunflower i ya ri thusa kha tou wana mapfhura ashu hanefha Afrika Tshipembe, i dovha ya thusa u khireitha mishumo, ya dovha ya thusa u hudza ikonomi yashu. Sunflower i ya ri thusa uri zwine ra bika ri zwi bike zwi na muḓifho na muthetshelo wa Sunflower na vhunga i na mutakalo kha muvhili yashu, zwi a dovha zwa ri thusa.

Fhungo ḽo rali.

Mulimi u tea u vhona uri hune a khou lima hone u khou hu nyora nahone ha tei u shumisesa manyoro a re na mishonga, u tea u shumisa manyoro a mupo ane a kona u farana na u engedza muṱavha na mavu na u a khwaṱhisa. Ndi vhona u nga nga hezwo mulimi u a vha o ḓiitela tshikhala tshavhuḓi tsha u seiva mavu awe.

Zwimela hezwi zwi alusa ikonomi ya hune ha khou bveledzisa hone na u limiwa hone, sa vhunga hu tshi vha na u bveledzisee ha mishumo kha vhadzulapo, hafhu ri tshi zwi rengisela mashango a seli ri ya vhuyelwa nga tshelede nahone zwi a ri thusa u vhulunga masheleni a u renga zwithu u bva kha maṅwe mashango ngeno riṋe ri tshi nga kona u zwilima.

Hu na tshikhala tsha vhulimi, zwithu zwine nda nga lima ndi mavhele, ngani, fhethu afho fhethu hune nda bva hone mavu a ya tenda ndimo ya mavhele nahone ndi vhona ndimo ya mavhele iṅwe ya ndeme ya ya vhuṱhongwa sa vhunga muthu a tshi nga thoma bisinese ya u lima mavhele, u producer migayo, u distributor migayo mashophoni na u i rengisela kha mashango a seli ende i nga ndi u ya dzi bisinese ine a i tou pfhalesa kha vhunzhi ha vhathu. So ndi iṅwe ya ndimo ine nda nga vha na muhumbulo wa u lima.

Miṅwe ya mitshelo ine nda i takalela zwi anganyela maafukhada, mapapawe, muomva, maswiri, zwiṋere, thobeila na dzi thebvu sa vhunga zwi zwiṅwe zwa mitshelo ine nda i wana zwo leluwa hune nda dzula hone.

U shumisa mbeu, sa vhunga mbeu i tshi thusa uri zwimela zwi aluwe mavuni nahone zwo tsireledzea u swika zwi tshi aṋwa midzi ngeno thanda hu na tshantsi, dzi kana possibility dza uri i ome kana i thithisee nga zwithithisi zwo fhambananaho zwine u i ṱhukhula o ekisipozea kha ḓuvha tshifhinga tshilapfhu.

Ngauri i ya kona u maanḓafhadza ikonomi nga maanḓa fhethu hune maswiri a tenda u aṅwa sa vhunga hu tshi nga khireithea mishumo minzhi, u sikeya ha mishumo, hu nga dovha ha shumisiwa heneyo maswiri u bveledzisa zwiṅwiwa zwa dovha zwa vha zwi khou hudza ikonomi so maswiri a na tshantsi tshinzhi tsha u hudza ikonomi na u engedza mishumo u bva kha u ṱavha u ya kha u ita zwiṅwiwa zwi fanaho na dzi dzhusi, zwikambi na zwi khoḓiringi dzedzi.

U ḽa i ya vha i sa vha vhuyedzi sa vhunga hu shumela mulomoni hu si na mishumo ine ya khou bveledzisiwa kana masheleni ane a khou bveledzisiwa.

Musi muthu a tshi ṱavha muroho wa muxe, u lima fhethu hune a khou ṱavha hone, a bvisa ḓaka ḽoṱhe then a ṱanganisa manyoro une wa vha mupfhudze na mavu zwoṱhe zwo ṱangana. U bva hafho u khou sheledza a tshi khou gwa madindi hanefho, a tshi sheledza a kona u ṱavha tshiramba tshawe a dovha a sheledza u swikela tshi tshi aluwa.

Khavhishi i ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya u thoma ya ṅwaha ri tshi bva kha tshilimo, sa vhunga hu tshifhinga tshine hu vha hu sa khou fhisesa na u rothola hu khou ḓi tou rotholela zwavhuḓi.

Khavhishi, khavhishi i nga shumisiwa sa muroho wo tou ḽa, khavhishi i ya shumisiwa sa atsha, khavhishi ya dovha ya shumisiwa sa saḽadi.

Kha heyi nyimele tsha u thoma ndi nga dzhia dziṅwe dza dzi khavhishi nda dzi rengisa nahone huṅwe ndi tshi ita ndi tshi tsitsa mitengo. Tsha vhuvhili ndi khou rengisela vhathu vha zwi maketeni vhane vha vuwa ḓuvha na ḓuvha vha tshi ita zwiḽiwa zwa u rengisa dzi badani, ndi iṅwe ndi ḓo itela atsha ngayo, nda vha ndo thoma iṅwe bisinese ya atsha. Ndi hezwo zwithu zwine nda nga ita.

Ḽethasi i ya thusa kha lukanda lwa muthu, i dovha ya ṱanzwa maṱo, ya dovha ya thusa kha tsukekanyo muvhilini na u fha masole a muvhili mutakalo wo fhelelaho.

Mushonga u fanaho sa Doom, sa vhunga hu si na dziṅwe dzi khemikhaḽa khayo nga nnḓa ha u vhulaya u vha u khwine kha u shela kha muroho.

Miroho i fanaho na khavhishi na tshipinashi zwi a vhuyedza ikonomi sa vhunga i tshi ḽiwa nga tshaka dzoṱhe nahone i miroho ine vhadzulapo vha dzulela u i ṱoḓa.

Zwiḽiwa zwine vhathu vha tou ḓilimela vha ya zwi dzhiela nṱha sa vhunga vha tshi tuo ḓilimela zwiḽiwa zwi fanaho na mavhele ane vha a ita, vha ita migayo miroho vhathu vha to ḓilimela maṱamaṱisi na mitshelo.

Zwi fana zwiliṅwa zwi fanaho na green beans zwi na maḓi lune vhuria zwi a kona u tshila hu si na dzi mvula nahone zwi a kona u takala ngeno tshilimo zwi sa koni u tshila vhu nga hu tshi vha hu na mufhiso munzhi.

Vhuponi hune nda bva khaho zwimela zwi fanaho na Broccoli a thi tou vha na tshikili khazwo mara u ya nga kuvhonele kwanga, zwimela zwi fanaho na Brokhoḽi zwi nga mela zwavhuḓi vhuponi vhuno sa vhunga hu na maḓi fhedzi zwi nga diniwa nga u fhisesa ḓuvha.

Zwiṅwe zwa zwithu zwi vhulayaho ndimo zwi katela u ṱahela ha maḓi, u shelesiwa ha manyoro na zwi ḽi zwi fanaho na zwikhokhonono na u fhisesa ha ḓuvha ndi zwiṅwe zwa zwithu zwi vhulayaho zwimela.

Shumisiwa u bika kind dza miroho dzo fhambananaho sa, u nga ḓi bika bovhola nga phuri, u nga ḓi ita thanga. Fhuri u wa dovha wa ḽi tanganisa na phuri wa ita muroho. Hu na nḓila nnzhi dzine wa dzi shumisa u koḓela phuri wa dzi ḽa.

Khaedu dzine vhalimi vha ṱangana nadzo zwi katela mufhiso une u ya kalula, u ṱahela ha maḓi, zwikhokhonono na malwadze sa vhunga zwi tshi khakhisa ndimo na u mu ḽuzisa.

Zwimela zwi fanaho na tshipinashi zwi ṱoḓesa manyoro zwi tea u dzula zwi kho ṱhogomeliwa na u sheledziwa, zwi tea u dzula zwi na tsheledze zwine zwi ita uri ṱari ḽi mele ḽi ḽihulwane, ṱari ḽi vhe ḽi ḓala nahone ḽi re na mutakalo.

Waini i bva kha dzi nḓirivhe hune dzi tendeliwa dza aluwa, dza vhibva, dza kiwa, dza tendeliwa dza vhibva dzi tshi vho ya kha hu sina dza sukiwa dza hamula maḓi oṱhe ane hayo maḓi a tendeliwa a vhila lwa tshifhinga tsha maḓuvha, a kona u vha waini musi o no siṋa.

Ndi nga mu vhudza uri u tea u pfhesesa uri musi vhana vhanzhi vha tshi khou lima, hu na vhane vha wana u takalela ha kheriya yavho khazwo na uri vhana vha aluwa vha tshi kona u ḓivha hune zwiḽiwa na zwine vha ḽa ḓuvha na ḓuvha zwa bva hone na vhundeme ha u ṱhogomela zwiḽiwa.

Tshaka dza waini dzi katela waini ya mafula, waini ya nḓirivhe, waini yo itiwaho nga mitshelo yo fhambananaho zwi tshi katela na dzi ḽitshisi.

Ya ndi vhona zwo ralo vhunga zwi tshi itiwa fhano Afrika Tshipembe hune hu vha na u bveledzisea ha mishumo futhi zwi, waini hedzi dzi rengiseliwa mashango a seli hune ri a vhuyeliwa na nga masheleni so ikonomi i ya maanḓafhadzea.

Zwo ralo, vhuponi hune ndabva khaho ri a kona u alusa na u ṱavha phonḓa zwine zwi ṱavhiwa nga khalaṅwaha ya phando. sa musi tshi tshivha tshi tshone tshifhinga tshine mavhele a vha a khou fhela na dzi mvula dzi tshivha dzi tshi khou ṋa hune ha kona u limea.

Musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu, ri lima hune ha khou ṱavhiwa hone ubva hafho ri gwa madindi muṅwe a tshimbila a khou shela mbeu ra fhedza ra vala, mbeu i ḓo kona u aluwa i fhasi ha mavu.

Ndi takalela u ṱavha miroho, nda dovha nda takalela u ṱavha tshikoli sa musi tshi tshi thusa kha u ita mugayo, na dzone nḓuhu ndi a dzi takalela sa musi dzi tshi vha dzi na makete wavhuḓi, na zwithu zwinzhi zwine zwa itiwa ngazwo ubva kha zwiḽiwa zwi funziwaho nga vhana uya kha zwa vhathu vhahulwane.

Uri nga tshifhinga tsha mavhele nahone nga vhuria ra lingedza u ṱavha mavhele ane ori u aluwa nyana a balelwa u hula tshiya phanḓa vhu nga o rwiwa nga phepho oṱhe, a fhedza a kho to roliwa fhasi ra vha ro luza.

Vhu re na gurowu nnzhi vhu na mutakalo sa vhunga gurowu wo i na mutakalo wavhuḓi kha muvhili wa muthu.

Mukapu u fanaho na jungle oats, une na wo itiwa nga gorowu ndi a ufunesa vhunga u tshi fusha nahone u tshi kona u dzula thumbuni. Ngeno mukapu ngawo khon fleks wo itiwaho nga mavhele nawo ndi tshi u takalela sa vhunga u tshi vha u na mutakalo u bvaho kha tshikoli.

U ḽa mukapu ndi wone une nda u funesa o fhira vhuswa. Mukapu u a ḓifha u fusha thumbu, nahone u a kona u dzula lwa tshifhinga.

Zwine nda ḓivha nga makhaha, ndi uri mavhele ahone ndi matswuku nahone ha ngo to anzela u wanalea nga vhuponi hanga ngeno, zwiṅwe ndi uri makhaha ana mutakalo.

Gorohu na makhaha a si zwithu zwine ndi tou vha na tshenzhemo nazwo sa vhunga vhuponi ha fhano zwi sa to limeswa.

Dzi ṋokolosa nga maḓi a u fhisa, ubva hafho nda dzi shela mafhi nda kona u ḽa dzo no nokolowa.

Fanaho na jungle oats uya nga muhumbulo wanga, ndi vhona tshi tshiḽiwa tshi bvaho kha goroho.

Ndi mutshelo u sa konḓi u ḽea na u shengea, nahone ndi mutshelo wo ḓalaho mutakalo usa tovha na swigiri nnzhi.

U nga ḓi a shumisa wo ita dzhusi, maapuḽa u wa beikha dzi khekhe na makontsi ngao, maapuḽa a ya dovha a shumisiwa u ita lupuse.

Zi kana tshikwatshe tsha maswiri. Tshi itiwa musi maswiri o vhibvesa, a gayiwa, ha sefiwa muthotho wa hone wa vha dzhusi, vha nga ḓi ṱanganisa na zwine vha ṱanganisa kana vha demula nga maḓi.

Vhune ndabva khaho mbudzi dzi shumiseswa sa ṋama, nahone u fuwa mbudzi zwi a kona u vhuisela tshelede sa vhunga dzi tshivha dzi kha ṱhoḓea khulwane.

Tshanduko ya kiḽima i thithisa kha kumelele kwa zwiḽiwa sa vhunga hu tshi nga fhisesa ha balelwa u vha na khaṋo kana ha nesa mvula khano ya kumbiwa, zwine zwi humisela murahu siani ḽa zwiḽiwa havha na zwiḽiwa zwiṱuku ngeno ṱhoḓea idzo khulwane, zwa fhedza zwi tshi kho ḓurisiwa kana mitengo i kho ya nṱha, kana ha tovha na ṱhahelelo yazwo.

Zwiḽiwa zwi kho amba uri vhuendi ho tshinyala vhashumi nga maanḓa vhane vhavha vha khou tou ṱhiraveḽa vha ya baleliwa, u endedza zwiḽiwa ubva kha vhuṅwe vhupo uya kha vhuṅwe zwi a bala zwine zwi isa uri kha zwiḽiwa zwi sine nahone zwi sa vhe na u bveledzisa hezwi zwa vha zwo tea.

U pfhumbudza vhalimi nga ha kulimele na nḓila yone ya u fara zwiliṅwa kha tshifhinga tshenetsho. U ṋetshedza vhalimi vhunzhi ha maḓi na u vha gwela milindi uri vha kone u sheledza zwithu zwavho.

U pfhumbudza vhunzhi ha vhaswa kha u dzhenelela kha zwa vhalimi, na u engedzela kutholele hune ha itiwa hone vhulimi, ndi dziṅwe dza tshumelo.

Hezwi zwi ita uri vhunzhi ha mitengo ya zwiḽiwa i gonyisiwe, hune zwi tshi khou vhangwa nga shothedzhi ine ya vha i hone.

Zwi ita uri vhunzhi ha zwiḽiwa zwi sale zwi tshi bveledzisiwa zwi sa tou vha na mutakalo na u fhelela dzi nyutriesheni, zwine zwiliwa zwa hone zwi a vha zwi songo to hula kana zwisi zwinzhi.

Zwine ha vha na tshanduko ya kilima sa vhunga mavu a tshi vha a sa kho wana mutakalo na pfhushi, zwi ita uri na zwiḽiwa zwa hone zwi sa vhe na pfhushi nahone zwi sa kona u aluwa zwo takala, hune zwiṅwe zwiyafa kana zwi sa pakate lu takadzaho.

Nga tshifhinga tsha kilima mavu a tshi vha a sina mutakalo lune na malwadze a vha a tshi kona u dzhena zwo leluwa, zwi ita uri malwadze maṅwe a fhirele kha zwiḽiwa lune na fhedza na khou ḽa madzuloni o ni fha mutakalo zwa ni lwadza kana zwi sa ni fhe mutakalo wavhuḓi.

U thoma u funza vhunzhi ha vhathu kha u ḓidzhenisa kha u lima nga maanḓa vhare na masimu, no u vhafha luhafhulelo lwa zwi shumiswa zwa u lima. U ṱuṱuwedza vhathu uri vha lime zwiṅwe zwa zwiḽiwa miḓini yavho kana vha to ḓi phurodusela, futhi u vha na tshikhala tshinzhi tsha maḓi na u kona u bveledzisa vhunzhi ha mbeu ine i a kona u konḓelela.

Musi hu khou vha na pressure kana dimandi ya zwiḽiwa, zwiṅwe tshifhinga zwi vhea vhashumi fhasi ha mutsiko futhi musi hu na tshifhinga tsha kilima musi zwiḽiwa zwi sa kho to kona u bveledziseya nga nḓila yone zwiitisa uri vhunzhi ha vhalimi vha afethee muhumbuloni sa vhunga vha tshi vha vha fhasi ha mutsiko.